Kwa dikolong tsa kwa magaeng o ka fitlhela metshameko e e maleba le temo le go ithuta maitemogelo a botshelo. Fa a kwa ditoropong, metshameko e akaretsa di letswa tsa thuto ya maemo a a kwa godimo le tsa boithabiso. Metshameko e ga e tshwane ka ntlha ya mekgwa ya go ithuta le ditlhokego tsa di tiriso mo tikologong.

Metshameko ya boditšhabatšhaba e ka rotloetsa bašwa go tsaya karolo ka go ba amogela, go ba thusa go tlhaloganya ditlhabololo tsa lefatshe le go ba kgothaletsa go dira katlego mo go tsa setšhaba ka go tsenya mo tirong ya dikamano.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng di akaretsa go utswiwa ga tshedimosetso, go phatlhalatsa dikgang tse di sa siamang le go bontsha mekgwa e e sa siamang. O tshwanetse go netefatsa go dira diphuthelo tsa tshireletso, go kgomarela mekgwa ya go netefatsa tshireletso le go se tshameke mo maemong a a kotsi.

Go botlhokwa gore bašwa ba tsenele metshameko kwa sekolong ka gonne e ba thusa go ithuta bokgoni, go itlamela ka maiteko le go ba ruta go kgona go dirisana le ba bangwe. Mmino le botaki di thusa ka go bontsha bokgoni jwa bone le go itumedisa.

Motshameko wa go tlola mogala o tshamikiwa ka go tlhopha dipotso, go tlhaloganya melao ya metshameko le go tla le mekgele e dirang ka dipolelo. Batshameki ba tlhokega ba le boraro kgotsa go feta fa go tshamekiwa go netefatsa gore dipotso di tlolaga ka tsela e e siameng.

Ke rata metshameko ya se ileketeroniki ka gonne e nolofatsa puisano le go tsamaisa ditiro ka bonako. E boleletse mmino, thuto le boithabiso mo go feteletseng. Se se dirang gore ke se rate ke gore e kgona go nnaya lefa le le tletseng le go nna bonolo go se dirisa.

Dikgaisano tsa boditšhabatšhaba tsa metshameko di tlhotlheletsa bašwa ka go ba kgothaletsa go tsaya karolo, go ba ruta maemo a kwa godimo le go ba thusa go bontsha bokgoni jwa bone. Ditiragalo tse di ba rotloetsa go ikgantsha le go nna le seabe mo tikologong ya bone, go ba ba kgonang go thusa metshameko mo lefelong la bone.

Dilo tse motho a ratang go ikentsha bodutu ka tsona fa e sa le ngwana di ka ama tharabololo ya gagwe fa a godile. Dikgopolo tse di ka akaretsang go itlhamela le go tlhaloganya mekgwa ya go ntsha bodutu jaaka metshameko e e itumedisang kgotsa go nna le ditiro tse di lebaganeng le maemo a a tshwanetseng.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ka ntlha ya go nna bonolo go dirisa megala le go tsamaisa metshameko ka bonako, le ka tsela e e ikemetseng.

Selo se se dirang gore tiragatso ya setlhopha e nne bonolo ke go tsenya dikgokagano tse di molemo, go tlhaloganya maikarabelo a mongwe le mongwe le go dira gore go nne le seabe se se amogelwang ke botlhe.

Ke rata go dira thuto le go ruta ka gonne ke thusa batho go gola le go fetola matshelo a bona ka thuto.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka go nolofatsa puisano go bontsha bokgoni le go kgona go itlamela ka boikhutso. E ne e se teng bogologolo ka gonne thekenoloji e ne e sa tswelela go feta.

Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki go ka nna motshameko ka go nna le kgokagano ya sekao le boithabiso, go thusa go tlosa bodutu ka go tsenya batho mo tirong ya boithabiso le kgaisano.

Go thapisa bana go sa le gale go ka nna le mosola fa ba batla go tsenela metshameko ya professional-e ka gore go ba thusa go itlhatlhoba le go amogela bokgoni. Le fa go ntse jalo go ithuta metshameko e le mentsi go thusa go nna le maitemogelo a mantsi go ba rotloetsa go tlhabolola bokgoni ba bona.

Thuto ya go itshidila mmele e thusa bana go tsenya ka go tlholwa le go itekanela mo mmeleng, go ba thusa go ikarabelela ka metshameko le go itshidila mmele mo botshelong. Dikolo di ka dira gore thuto ya boitekanelo e ne e kgatlhang ka go akaretsa mekgwa e e metala go kgothaletsa metshameko e e menate e e tseneletseng mo go baithuti botlhe.